Iimfazwe zeeteksi zichaphazela wonke ubani. Zenza abakhweli beeteksi bezive bengakhuselekanga kwaye besoyika.

Umqhubi wetekisi ndiyawubona ubungozi ebuza neemfazwe zeeteksi. Abantu baye bangathembi noba ngowuphi na unoteksi, bacinge ukuba bonke abantu abaqhuba iiteksi banobundlobongela.

Alikho ilizwe endinqwenela ukuya kulo kwaphela. Isizathu sesokuba amazwe amaninzi awafani nelizwe lethu uMzantsi Afrika. Emazweni amaninzi izinto zahlukile kwaye kumnandi ukuba uhlale endaweni oyiqhelileyo kunokuba uqale indawo entsha enokuzisela ubungozi obukhulu kunale indawo oyiqhelileyo.

Ukwenza ukuba ukukhwela uloliwe kukhuseleke kufuneka kuqashwe oonogada abanintsi kwaye kufakwe ii-camera ze-CCTV.

Abantu abakhwela uloliwe bajamelana nezinto ezininzi ezifana nokuxhatshazwa, ubundlobongela kwakunye nokubelwa izinto zabo.

Eli lungiselelo luza kunciphisa izithuthi ezisendleleni, lizakonga indawo yokupaka apho baphangela khona kwaye luza kukhuthaza abasebenzi ukuba basebenze ngamaqela.

Oololiwe bangathutha iimpahla kwakunye nezinye izinto ezinkulu msinyane ngexabiso eliphantsi. Ukusetyenziswa koololiwe kunganciphisa iimoto ezindleleni loo nto yenze ukuba iingozi zeemoto zinciphe. Ukusetyenziswa kololiwe endleleni kunganciphisa indlela esetyenziswa ngayo ipetroli kwaye kungenza abantu bakwazi ukonga imali.

Abaqhubi abanintsi basilela ukugcina iimoto zabo zikwimeko efanele indlela ngenxa yeendleko eziphezulu. Baphinde bangakwazi ukugcina iimoto zabo zikwimeko efanele indlela ngenxa yokungazi okanye ngenxa yokungakhathali. Nengxaki yokuba umthetho unyanzeliswa yiyo eyenza ukuba abaqhubi abanintsi basilele ekugcineni iimoto zabo zikwimeko efanele indlela.

Ndingafuna ukwazi iindleko eziza kurhafisa lo mbono. Ndingafuna ukwazi ukuba lo mbono uza kusebenza njani na xa esebenza. Ndingafuna ukuqonda ukuba zikhona ezinye iindlela zezithuthi kwaye ndingafuna ukuqonda ukuba ingaba lo mbono uza kusebenza ukunciphisa itrafikhi na.

Urhulumente unokuphucula ukhuseleko koololiwe ukuze abantu bazokubathemba oololiwe. Urhulumente unokudala ingqesho aqeshe kwa aba bakhweli boololiwe.

Ndiza kubanika ithegi abafundi nganye enegama kwakunye nenamba umntu anoyifowunela xa ethe wabafumana mhlawumbi belahlekile. Ndizokulandula emva koko ndibanike imithetho yokhuseleko. Baza kuhamba ngababini, bazokuhlala ndawonye kufutshane apho nam ndihlala khona ndikwazi ukubeka iliso lam ngokuba ukhuseleko lwabo ngumsebenzi wam. Ndizokubaxelela bahlale bezolile kwithala leencwadi.

Abaqhubi beetekisi abangcono banenkathalo, baqhuba ngononophelo kwaye bayabamamela abakhweli babo. Abaqhubi beetekisi abangakhathaliyo abawulandeli umgaqo wendlela, abamameli kwaye abanayo indlela yokuthetha, basoloko bekrwada benobundlobongela.